E bakwa ke taba ya hore bo mme ba bang ha o bua le bona, ba bua le wena ekare ha motho wa ntate. Ba o rwaka, ba bang ba bua le wena hampe bathong. Batho ba shebile le le ka hara batho.

Titjhere, nna ka pono ya ka. Ke ne ke kopa hore ka lunch ho be le training nyana eo batjha ba tla ithuta ho bapala. E ka ba ya bolo, e ka ba ya netball-o, e ka ba ena ya di-boxing. Moithuti e mong le emong, le emong a nke karolo moo. Ha sekolo se tswa, moithuti ho be le tsona-tsona ntho tseno letsatsi le letsatsi. Ha e re di-weekend baithuti ba ye ground-ong ho etsuwe di-soccer tournament-e mono. Ho bapalwe ball-o, kapa hona.

Atjhe, ho ya ka maikutlo a ka. Nna dipetlele tseno ha ke soka ke fihla, ebile ha ke soka ke utlwa ka tsona.

Nka eletsa motjhana hore a ikele sepetlele hobane sepetlele ke hore feela o tlose nthweno o kgaohane le ditaba. Ho bolla hoo, ba tla ba sele, ba tla ba tsuba, ha ba mamele ha o bua le bona. Se ba ikutlwa ekare ke thaka tsa bona, tsa hao.

Ke taba ya hore di dotokotela di tla be di sa sebetse ka bonako.

Ke boikarabelo ba motho ka mong hore a ka ikitlaetsa ho lo itjheba. Ho seng jwalo, sepetlele se ka nna sa ntsha bo ntate letsholo hore ba kene ntlo le ntlo ka di-weekend-e ho botsa bo ntate le hore ba ntse ba phela hantle.

Ka ha dintho di etsahala matsatsing a jwale. Ba tlameha hore meriana e meng le e meng oe fuwang, oe ngole fatshe. Kapa moo ho rekiswang, o tsamaye ka yona mabitso ano a meriana .

Ke taba ya hore ba ipatla haufi le ba habona. Ha batle ho iphumana a setse a le mong kwana toropong.

Ke ka baka la difofane, ho bua le batho, le ho ya hohle moo fapaneng. Ka baka la ho thetsana, ka baka la ho sunana, ka baka la ho fumana mofuthu wa matsoho.

Mohaisane hore nkgono a keke be a ya ngakeng ya setso ka lebaka la hore ngaka ya setso e bata tjhelete. Mme sepatala sona ha se batle tjhelete. Nkgono o tla fumana thuso ka tsela e jwalo hobane le ngaka ya setso e batla tjhelete e ngata ho thusetsa.

Tjhehe, ha ho na ntho tseo nka di tjhentjhang ho ya ka setso sa rona hobane emong le emong bophelong o nka qeto ya hae. Batho ba kgale-kgale, bo nkgono ba rona ba re rutile hore setso sa rona se tsamaya ka tsela e jwang? Empa batjha bona ba iketsetsa ntho eo ba nahanang hore yona e hantle ho ya ka maikutlo a bona. Ka tsela e jwalo, nna nka ba mang ho tjhentjha ntho e jwalo.

Eya, ho bolla e ntse e le ntho e tlwaelehileng ka hara setjhaba. Nna ke tseba mefuta e mmedi, e leng mofuta wa Sesotho le mofuta wa Sexhosa. Basotho ba tsamaya ka dithupa or melamu e belekanang. Ka nqena ho taba ya Maxhosa ba tsamaya ka melamu e melelele, e mesesane.

Ke taba ya hore mahaheng ho hole, ene mahaheng ho dula batho ba banyane. Ene batho ba bang mahaheng le ha ka ba etsa mehwanto, maponesa or hona batho ba hodimo, ha ba tlo kgona ho tseba ka seo ka potlako hobane ho nka tsela e telele ho ya moo.

Ka pono ya ka nna ke le Karabo tjenana dijo tsa sepetlele ha ke soka ke dija. Ebile ha ke so bone le hore na ho jowa eng moo? Ebile ha ke so qoqelwe hore ho jowa eng moo?

Nna ka pono ya ka, nka ikgothaletsa hore ke ye tleliniking ke fumane thuso hore bothata bo ho mme, kapa bo ho ntate, e leng nna. Ha ke qeta ho fumana hore ha ke kgone ho etsa jwalo, nka ntshetsa qeto tse ding pele hore.

Atjhe, ha e le jwalo. Ha ke motho wa mofuta o jwalo, mare ha ne ke le mathateng a jwalo ne ke lo ikenya le nna.

Nka ba jwetsa ka mokgwa oo ba senang molemo ka teng hobane ke mosebetsi wa bona ono hore ba thuse batho. Le hore ha kotsi e hlahile ba dule ba le ready hore ba finyelle moo. Nka se ikutlwe monate hampe, nka ikutlwa bohloko ka ketsahalo eo tlabe ba e etsa ho nna.

Dumela mme. Ke a tseba hore ke monyane ho wena. Mara empa meriana e, e bohlokwa hore o dule oe nwa ka nako tsohle le ka nako eo o tlabe o fuwe ka teng hore oe nwe ka nako eo. Ausi wa ka wa kgale-kgale, o ile a itlhokahalla ka baka la hore o na pata ho nwa meriana ena. Ka mokgwa o mong hee ho na, ka mokgwa o mong hee o na sa tsebe or hona batho ba se ka tseba hore o na le kokwanahloko ena. Mare hee batho ba ileng ba nwa meriana ya bona ebile ba re ba tseba hore ba kula, ba ile ba tswela pele ka ho nwa meriana ya bona. Ebile ba matlafetse mmeleng.

Nna ne ke nahana hore ho be le makoloi a tsamayang hoseng. A tsamaye ka dinako le hore ha a kgutla a kgutla ka nako tse feng? Hore batho ba kgone ho itlhophisa tabeng tsa tjhelete le tabeng tsa hore ha ba fihla toropong ba tsebe makoloi ana a tsamaya ha mma morao. Ba ka kgona ho kwala mabaka a mang ha ba fihla toropong, ha se ba qetile ho fihla dipetleleng moo.